Umubona ngani umuntu ukuthi lo yena awa man, uthoma thomi ukuba nomaliledinini? Umuntu othoma ukuba nomaliledinini umbona ngokuhla aqale umaliledinini angasatjheji nabantu abahlezi hlanu kwakhe.

Kuyabiza ukulalela umvumo ku-inthanethi ngisebenzisa ifoni ngiyawuthenga umvumo, ngingenza njani bakwethu phela ngiphelile yong. Into ongayenza, kukobana ubawe abanye abantu bakuthumele umvumo ku

Kuyabiza ukulalela umvumo ku-internet ngisebenzisa i-iPhone ngiyawuthenga umvumo, ngingenza njani bakwethu phela ngiphelile yong? Into ongayenza elula kubawa abanye abantu bakuthumele kusukela kibomalilaledininabo bathumele kewakho umaliledinini lokho kungakwenza wonge.

Iye bayakwazi begodu bangadlula ebantwini ababili nofana babathathu ngombana i-Wi-Fi ikghona ukusetjenziswa ngubani nobani ayinani labantu

Iindaba zabosaziwako zimnandi nawuzizwa eenkundleni zokuthintana ingasi emaphephandabeni. Iye kuliqiniso, zimnandi ngombana sikghona ukubeka iimbono begodu siphikisane khona eenkundleni zokuthintana kube mnandi ngoba

Iindaba zabosaziwako zimnandi nawuzizwa eenkundleni zokuthintana ingasi emaphephandabeni. Iye ngiyavuma kuliqiniso ngombana sikghona ukubeka imibono ehlukileko begodu besiphikisane sibe mahlangothi ahlukeneko.

Le yedijithali ngile oyifumana ku-internet, le le egadangisiweko ngile ozoyithola itlolwe emaphephandabeni.

Indlela elula yokuzifundisa ukusebenzisa ufunjathwako nawusathoma ukuba naye liphetjhana eliza nofunjathwako ulandele iimlayo esephetjhaneni, kuba lula-ke bonyana ufunde ukumsebenzisa.

Ufunjathwako nandoselana ngawo, umoya uphela msinya ngombana ukudoselana ngokomtato kuyabiza kubiza khulu yingakho

Ukudosa umvumo ku-inthanethi ngiwufake kufunjathwakwami, kungangidla imali enengi khulu namkha ngithi idatha elinengi ngombana ukudosa umvumo ku-inthanethi kubiza khulu.

Mina akupheli nemzuzu emihlanu ngingakangeni eenkundleni zokuthintana ngombana ngithanda khulu ukusebenzisa ufunjathwakwami begodu ngithanda khulu ukuhlala eenkundleni zokuthintana.

Imirhatjho yemakhaya ilisizo khulu eemphakathini ngombana iyakwazi ukuthuthukisa abantu begodu nabarhatjhi bathoma khona emrhatjhweni yeemphakathi batjhinge eemrhatjhweni ephezulu bafunda khona ukurhatjha.

Khuyini okudla khulu idatha phakathi kweenkundla zokuthintana nokudlala umvumo ku-inthanethi? Okudla khulu, kudlala umvumo ku-inthanethi, i-inthanethi ibiza khulu begodu ngiyo edla idatha khulu namkha ngithi ngiyo ebizako.

Ufunjathwako nakangalili ubona sekatlolwe ukuthi kunomuntu ebekalinga ukukudosela vane ugandelele ikunubhe yalokha imitato nayingenako, wayivala ngiyo eyenza bonyana ungayizwa nayililako.

Ufunjathwako olipopotwana ungamsebenzisa imini yoke soli bhedriya lakhona aliphunguki msinya ngombana ibhedriya lakhona liqinile begodu lihlala isikhathi alifani nabofunjathwako abanye.

Ngiyiphi ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngenyanga? Ngifuna i-router yangendlini. Ikhamphani enedatha elibiza nconywana ngokuya ngami ngile ebizwa nge-Telkom.

Iye, likhona engilaziko elithandwa nangaphetjheya, ngileli elibizwa ngokobana uTsotsi.

Ubonakala ngokobana kugcine yena namkha ngithi umbona ngokobana angahlongakali.

Ukukhuluma iqiniso, nami angazi bona kubayini kodwana seyinto ezenzakalelako bona umuntu makalingisa amafilimi sigcina sele sibahlotjanisa nendima abayilingisako.

Umbonwami uthi, iye kunjalo ngombana njengalokha abantu angithi lifilimu balisebenzisa ibhomu namkha ukubamba, ukudlelezela abantu, ngendlela abadlelezela ngayo, abotsotsi bayayithatha bayisebenzise indlela leyo.

Awa, ngibona lokho kulunge khulu. Angicabangi bona kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokuwabukela.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana ngiyakwazi ukuzibukelela, ngizithathele ufunjathwakwami, ngizibukele ifilimu nanyana ngikuphi. Akukateleleki bona ngiyokuhlola phasi ngiyokubukela kumabonwakude.

Indlela yokubukela amafilimu engabiziko, ngibona nawuwabukela ku-inthanethi.

Ifilimu engeze ngalilibala ngile ebizwa ngokobana yi-Titanic ngombana ngendlela kwenzeka ngakho lokha, isikebhe sitjhingelako nasicwilako, ngathi nangibukeleko ngathinteka yingakho ingasuki emkhumbulwenami.

Nami ngiwathandela bona ayalibazisa, angeze wazithola sele ucabanga izinto ezinengi nawuwabukeleko.

Mina ngizifanele naye uKosinathi, ngithanda amafilimu anokuguruzela ngombana ayokudosa, ufune ukwazi bona ikutana le yefilimelo zabe ngiyibukele, iyokuphetha ngani.

Iye, asabukelwa ngombana abantu bayawathanda amafilimu.

Imidlalo umdlalo odumileko, mina ngibona kungulo oyibholo erarhwako.

Bonyana asilandele iinqhema ezifanako begodu siba nemibono ehlukileko ngayo.

Awa, godu lokho angeke kwenza bona abantu bangasayi eenkundleni.

Mina ngithanda ukuwubukela bunqopha etatawini.

Ngikhetha ku-inthanethi.

Okhunye kukobana simahla.

Awa,

Ilwazi